Bengingakhetha ukuthutha iy'mpahla ngojantshi kunezinye izindlela ngoba ujantshi awudli kakhulu ezimalini, awunazindleko eziningi, futhi ujantshi ungakhona ukuthi uthwale iy'mpahla eziningi ngesikhathi esisodwa.

Yebo, ngingakwazi ukuwusebenzisa ngoba abantu abadala bayazazi zonke le zinto lezi. Thina nje sizwa ngabo sebesitshela ukuthi yini yenzeka kanjani.

Izinselele ezinkulu ezingaba khona ukuthi onke abantu abadlula ku-itholi bazokwazi ukuthi bakhokhele izindleko ngendlela ezenzakelelayo, ngohlelo lokusebenza lama itholi, futhi i-system ingazuza ukuthi ingathola abantu abaningi kakhulu abangalijabulela futhi ukulisebenzisa lolu hlelo lwe-itholi.

Kubantu abahamba ngey'nyawo kuye kube lula kubo ukuthi bazithole bahamba ngezithuthi zomphakathi kodwa labo abahamba ngezihlalo ezinamasonto kuye kube, kuye kube nzima ukuthi bazithole bahamba ngezithuthi zomphakathi ngobe lezihlalo zabo ezinamasonto nazo zidinga ukuthi ngathi zingathola indawo lapho zizohlala khona kulezithuthi.

Izinselela ezinkulu ezibhekene nezaguga zasemakhaya ikuthi zona kade zihamba kule ndawo kodwa abantu basemakhaya kuveze bazokhokha lelo nani leli bajwayele ukulikhokha.

Mina bengazama ukuthi lowo muntu engumsizayo, ngimtholele imoto, mhlambe ezomthatha lapha ekhaya ahlala khona bese imsondeze ezindaweni or ezinkozweni zokuthutha zesonto.

Yebo, nginomuzwa.

Zihlala zinjalo, azitshintshi.

Okuyiphutha evamile mayelana nezinkonzo zokuthutha zesonto kubantu abadala ikuthi abantu bavulela umsakazo ngokwedlulele bese abantu abadala balimala okanye bahlukumezeke.

Kungasithuthukisa isikhathi sokuthutha impahla kaloliwe ngokuthi yonke into esebenza ngedijithali iyakhona, iyakhona ukuthi yenze yonke into ngesikhathi esifishane futhi kusheshe.